Dihai tsa kgale ne di qhekella dijalo tse sa jeweng ho etsa meriana ya setso, hlalosa ka meriana ya setso eo e tsebang le hore e phekola mahloko afe.

Polasi le ha e ka ba hole le baahi jwang, e dula e na le letsoho ho laoleng dijeho tsa theko ya dijo. Hlalosa dintho tse etsang dihai di dule di fetola dijeho tsa dihlahiswa tsa bona.

Jalo tse senyehileng polasing ya hao, o tlameha ho di arola ka potlako ho tse lokileng, ka ha o sa batle tshenyeho e kgolo. Jwale o etsa jwang ka dijalo tse senyehileng? O di lahla kae? Hape o di lahlelwa ke mang?

Ho tsena tsa temo ho etsa manyolo ho bohlokwa ho baballa mobu le dijalo. Hlalosa seo o se tsebang se manyolo a se etsang mobung wa hao.

Jwalo ka sehai, o na le nako eo o tlamehang ho tshela diphoofolo tsa hao, moriana mahlong hore di se ke tsa lahlehelwa ke pono. Hape ke mehato e feng eo e kenyang tshebetsong ho di hlokomela?

Mmuso o na le difapha tsa dithuso tsa tjhelete, o tla fumana diphapusi tsa teng naha kaofela. Ke lefapha le bohlokwa haholo ho dihai, ka ha re tseba hore o ka fumantsha thuso ya tjhelete ntle le hore o hlahise tjhelete kapa yona thepa ya kgwebo ya hao. Hlalosa o ne o ka kopa thuso e jwang ha ne o le sehai se setjha?

Ka ha o le sehwai, ho na le mekgwa e dumelletsweng ya ho hlaba diphoofolo, empa ho di bolaya ka ho dithunya ka sebetsa se tshwanang le sa maponesa ho fosahetse. Wena o di hlaba ka mokgwa o jwang?

Ho kotula ka letsoho ke mokgwa wa kgale ho tsena tsa temo. Le ha ho se ho na le metjhini dihai tsa ditholwana, ha di batle ho lahla mokgwa ona boholo ba bona. Na ke eng melemo ya ho kotula ka letsoho?

Ha ne o le sehwai se nang le basebetsi ba sehlophanyana, o nwe tla hlophisa matsatsi a bona a phomolo jwang? Haholo ha motho a lakatsa ho phomola, matsatsi a fetang mashome a mabedi. Hlaloso ya hao e be le mabaka.

Qhekella dijalo tse jewang metse. Toropong ho na le mabaka a fapaneng le a mahaeng nakong tse ding. Mohlala wa pele ke wa mashome, o tla fumana e qhekellwa ho ithabisa feela e ka ke papadi mme e le e jewang. Fana ka mehlala e meng e etswang metse toropong.

Basebetsi ba hao polasing ba kopa o ba hire ka nako tsohle hore ba tsebe ho amohela pension ha ba se ba fihla dilemong tsa ho phomola. Na o tla ba thusa? O fane ka mabaka a hao.

Fatshe le o tsamaisang kgwebo ya temong ho lona, ho bohlokwa le be ka tlasa lebitso la hao. Ha o ka shebisisa dibakeng tsa mahaeng, batho ba na le dibaka tsa bodulo tse kgolo haholo, ba bang ba lema ho tsona dibaka tseo. Na wa kgothaletsa mokgwa oo wa temo? Na o ne o batla lefatshe la temo le be le ikemetseng ka thoko?

Batho ba batsho ke kgale re tseba ho pheha le ho boloka dijo, haholoholo ha re shebisisa e leng diperekisi tse pheilweng tse kentsweng ka dibotlolong tse bitswang canned fruit. E ne e re ka Sontaha kapa ha baeti ba le teng, kapa ka karasemese, ebe mme a ntsha dibotlolo tsa e be monate custard-e. Ho ya ka wena keng ntho e etsang re hlolehe ho iketsetsa dijo tse tshwanang le kapa jeme jwalo ka pele, re dule re reka re sa qete empa re ntse re na le tsebo ya ho iketsetsa?

Kgale kgale borapolasi ba ne ba boloka ditlaleho ka ho ngola fatshe. Ntatemoholo wa hao o santsane a ngolang ntho tsohle fatshe. Ho ntsha le wena hore ho se ho na le tsela tse ntjha tseo o ka di berekisang ho boloka ditlaleho.

Cheese ke sejo se seng se nang le dimatlafatsi tsa bohlokwa, empa e theko e hodimo o ho nahana, ke eng se etsang e be theko e hodimo tje?

O rapolasi o a rekisang poone ya hae ditjhabeng tse ding. Lori ya hao, ba emisitse kwana Zambia. Ba re dipampiri ha di ya fella, buisana le bona hore ba lokolle lorry ya hao.

Theko ya dijo e nyolohile empa ho na le ho o ka ho etsang ka sena, bua le lelapa la hao ka ho qala serapo sa dijo. O tla reng ho bona ha o ba hlalosetsa?

Polasing ya heno, o bona hore diterata ha di sa le boemong bo botle. O nahana hore ha selemo se qala le di lokise fela ha o tseba na dijeho tsa teng di eme jwang. Founela mohwebi wa diterata o mo hlalosetse, o mo hlalosetsa boemo ba diterata tsa polasi e ebile o batla le hore na dijeho tsa teng di eme jwang.

Ha a nahana e ka be tsamaiso ya polasi ke eng? E amane le eng o etsang hantle ntle?

Batho ba mahaeng ba tlwaetse ho kga meroho le ditholwana dijareteng tsa bona kapo naheng e bulehileng. Empa batho ba toropong ba tlwaetse ho reka di-shop-ong. Ha e le wena, ke bophelo bo feng bo o ka bo kgethang? Hlalosa hore hobaneng o ka kgetha bophelo boo.

Nna nka etsa nka jala sepinatjhe, anyanese mohlomong le di-carrots. Hobane ke dishebo tseo ka di jellang ka bo papa, bo-rice jwalo jwalo.

Ho na le mefuta e fapaneng ya ditjhefu tse o ka di tshelang dijalong tsa hao, e le hore e tsebe ho balehisa tsona dikokonyana tseo tse jang dijalo tsa hao.